E dira matshelo a bone gore a be boima tota ka gobaneng ga se botlhe ba e leng gore ba kgona gore ba ka reka data a ya madi a a kwa godimo. Le fa ba tshwanetse gore ba dire dingwe tse di botlhokwa go ba boima e le ruri ko go bona.

Ke data e e leng gore e nna kgwedi e yotlhe ebile fa motho a batla go e reka o tshwanetse go ya ko lebenkeleng a tlhalose gore o batla data ya Telkom e e leng gore e nna kgwedi e yotlhe.

Ke data e bidiwang gore ke unlimited, unlimited-e e raya gore data ya gona ga e fele o ka e berekisetsa sengwe le sengwe, eng kapa eng e fela ga e fele. Ebile o ka e dirisa gape le bangwe ba e leng gore ke badulammogo le wena. Nka rata yona unlimited eo ebile go ka itumedisa ga e ba le gore ke kgona go e kry-a kgwedi engwe le engwe mo mathomong a kgwedi.

Fa mogala wa gago e le five G, o kgona go dirisa for dilo di le dintsi ka nako e nnye ka gobaneng o berekela ka bonako ebile le dilo tse di bidiwang gore ke dineteweke ga di sokodise gobaneng yone five G e bereka gantsi ebile e bereka ka bonako ke dilo di le dintsi tse e leng gore five G e ka di thusa gobaneng mo nakong ya nou re berekisa megala ya rona go feta dilo di le dintsi.

Nka mo tlhalosetsa gore a thome go berekisa network-e e ya Telkom ka gobaneng network-e ya Telkom ke yona e leng gore e a reke tshega ebile batho ba le bantsi ba berekisa yona e seng ka gore tse dingwe ga di na mosola kapa ga di bereke pila e fela ya Telkom kgona go e berekisa ebile le fa o sena madi a makalo o kgona go reka data e e leng gore o ka kgona go e afford-a ka yona nako eo.

Ga go monate tota gore data ya gago e fele pele ga nako, e fela ka nako tse dingwe ya kgonagala gore e fele pele ga nako and then gore o kgone go boloka data ya gago o tshwanetse gore o tlhokomele sengwe le sengwe se e leng gore o a se berekisetsa for data ya gago mo founung.